Nna ke kgetha koloi e ke e fumaneng hore tshebeletso ya teng e la ba ntle haholo, qetellong ha ne ke sebedisa. Jwale ke se ke itsamaela le ho kgetha, hore ke kgethe Uber ho feta Bolt hobane e etsa ka potlako yona.

Ba molao ba sephethephethe ba kile ba re emisa re le tseleng e lebileng Macufe. Mme ya ba koloi ya rona re entse over load ka hara ra tlameha ho fuwa tekete, hobane re ne re re ne re sa latela molao wa tsela kapa ona wa koloi.

E bohlokwa haholo taba ena ebile e ka thusa maqheku haholo jwalo ka ha e sentse e etswa dipetlele, hore ba fumantshwe transport-o ya mahala, ha ba iswa dingakeng tse ding kapa dipetleleng tse kgolo. Empa ena ya ho ya grant-eng yona, ha ke so bone e etsahala empa ekaba monyetla kapa tjhebelo pele kapa monahano o motle haholo, ho thusa bo nkgono jwalo ka di-transport-o tsena na tse ding di sokodisa.

Tjhe, ha ke so palame sefofane, empa ke ye ke bone motho ha lo palama sefofane, a tlameha ho tshwara dipampiri tsena tsa hae tsa ho palama sefofane le di tokomane tsa hae tsa nepo. Hore a lo palama sefofane tse kang ID kapa sona selipi sa hae se a rekileng, tekete ya hae ya sefofane.

Ka sefofaneng se ne ke se palame sa first class ka nnete ho ne ho le monate re ne re ja dijo tse monate re di tlisetswa ebile re tshwere hantle. Dino le tsona di le teng. Ehlile leeto la ka le bile monate haholo. Ha ka bona leeto leno ka letho le hona, re tsamaile ka nako ebile ra ba ra fihla ka nako.

Ke bona hona ho thusa bahahlaodi ha ha ho na le batho ba ba tataisang hobane bona ha ba tsebe tse ding tsa dintho tsa Afrika Borwa. Jwale nna nka se kgothalletse hore ba tlohellwe, ba tsamaya mo ba le bang, empa ke bona ho le molemo, ha ntse ba tsamaya le batho ba bang ebile ba ntse ba bontshwa ebile ba rutwa. Hobane ba tena ba tla ho rona ba tlo ithuta ka tsa naha ya rona.

Nna ho ya ka nna ho fihlella mona ke bona balaola sephethephethe ba ntse ba sebetsa ditaba tsa bona ka tsela e nepahetseng. Jwalo ka ha ba kgona ho ema ka thoko ho ditsela mme ba emisa le dikoloi ka nepo ka nako e loketseng ebile ba sa etse le sephethephethe.

Bakganni ba ditekesi empa ba etswa ke mona feela hobane ba bona e ka di-Uber kapa Bolt di sebetsa ka bobebe. Empa taba ke hobane batho ba kgetha tsona hobane ba tla be ba tatile mabakeng a bona ebile ba bona ho le molemo, ba ntshe sentana eo e pelenyana hore ba tle ba fihle moo ba yang. Ha empa taxi yona e tla be e tlameha o emele e tlale pele ebile le ha re sa hane hore tjhelete ya teng teng e tlasenyana. Empa tlameha batho ba taxi ba ba utlwisise sena na hore ha se hore e Bolt kapa Uber e etsa tjhelete ho ba feta.

O tlameha o pakelle bana metsi. O ba pakelle meriana, hobane ha o tsebe tseleng leetong la lona ho ka etsahalang. Le dijo ho bohlokwa haholo ho nkela bana hobane ke mofuta o lapang ha ngata kgafetsa kgafetsa.

Eya ke bona ba etsa hantle ebile ka nepo hore ba di ntshe tseleng hobane batho ba bang ba kganna dikoloi tse sa tseleng ebile ba se na le mangolo a ho kganna. E le hona ho tlo etsa dikotsi bathong ba bang. Ebe le ebe ho ba le ho senyetsa batho ba bang dikoloi tsa bona. Jwale ke bona balaola sephethephethe ba etsa ka mokgwa o lokileng hore ba di ntshe, ba di tshware, ba ske ba kgona ho kganna mebileng ba sena ditokomane tse nepahetseng.

Hello, ke mona dirobotong ebile ho na le kotsi e qetang ho etsahala. Ke ne ke kopa le phakisitse haholo sebakeng sena. Ho tle baoki hobane batho ba bonahala ba tswile kotsi, le yona maponesa ke ne ke kopa a tsebiswe ka yona sebaka sena na hore be se batla kotsing ena.

Sena na sa hore ho na le difofane di-province-ng ka bonngwe. Ke tsela e ntle haholo hore batho ba fumantshe hore ba kgone ho tjhakela dibaka tse ding. Hona e ntse e le ka Afrika Borwa. Ebile se etsa maphelo a batho bobebe haholo hobane o fihla ka pele moo o yang teng, moo o lebileng leetong la hao. Empa hape tse ding tse mpe ke hobane difofane tsena na di na le mokgwa wa hore qetellong di etse dikotsi, empa ha se ha ngata di bang teng.

App-ng ya Bolt o kenya dintlha tsa hao tse felletseng ka botlalo ebe o kenya sebaka seo leng ho sona le seo o batlang ho ya ho sona. Hore mokganni wa Bolt a tle a bone hore o ya kae ebile o lata hokae.

Matjhaba a etela moo Soweto ka lebaka la hore ho la etsahala dintho tse ngata haholo nakong ya kgatello. Jwale ho se ho entswe di-museum, ho la ho tla rutwa batjhaba ha ba tlile naheng ya rona ho tla ithuta. Ke ka mokgo o ba etelang moo haholo hobane ba lakatsa ho bona dintho tse la etsahala le ho hlalosetswa kapa hona ho jwetswa ka tsohle tse la etsahala nakong ya kgatello.